etindhawini ta le matikoxikaya ambulense a yi fiki hi nkarhi lowu a wu hleketeleriwa ku ri yi nga fika hi wona, yi hlwela ku fika. Hi ku ehleketa ka mina i timhaka ta mapatu, na timhaka ta leswi vanhu lava nga le henhla va tekisaka swona swilo.

mina ni vona ingaku dyondzo ya masangu a yi hlohletela ku ri evana va endla timhaka ta masangu. Hi ku vona ka mina yi kahle dyondzo ya masangu exikolweni ku ri yi dyondzisa ku endla timhaka ta masangu hi ndlela ya kahle. Hikokwalaho ka ku dyondzo leyi hambi yi nga ri kona timhaka ta masangu vana va ta ti endla vana va xikolo.

Ku fonela maphorisa kumbe ku foyinela ambulense.

Na siku na rin'we loko hi ri ku tirheni ni nge pfuki ni vulavulele leswaku a titwa a nga ri kahle.

Mehe ti teka nkarhi wo tala ku tlurisa lowu a ti fanele ti teka wona. Ku ya hi mina va nga endla ku va hatla va fikelela kwalaho ka makume mbirhi wa timinetse.

Loko munhu a ri n'wanuna u fanele a va munhu loyi a nga na mbilu a tlhela a tiya. U fanele a ta na vuahluri ka xiyimo xin'wana na xin'wana lexi a hlanganaka na xona.

A a a a hi swona hikuva timhaka to kunguhatela n'wana ndyangu, ti endla leswaku n'wana a nga tshuki a ve na ntsako eka wona ndyangu walowo a nga kunguhateriwa wona.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a endla hi ku tiyimisela leswaku u kuma mimirhi hinkwayo ya vuvabyi hinkwabyo lebyi byi tivekeke ku ri byi kona kumbe bya kota ku fikelela eka vana. Leswaku ku nga tshuki ku ve na xiphiqo xa ku n'wana a vabya exikarhi ka vusiku kambe mimirhi yi nga va kona, hikuva yi ta kota ku basopa n'wana.

Ni nga n'wi tsundzuxa leswaku a endla vulavisisi mayelana na leswi n'wana a nga tshukaku a hlangane na swona loko a ha ri ntsanana. Hikokwalaho ka ku swin'wanyana swi nga fika hi nkarhi lowu swi a kumaka ku yena a va nga na mali yo yo endla leswaku swi papalateka. So a swi ta va kahle ku a lunghisela swi nga si fika.

I ku ti olola, na ku dya swakudya leswi akeke miri.

maphilisi ma fikelela laha mo ka ma nga ri kahle emirini wa munhu, ma tlhela ma va kahle hikuva hi nkarhi wolowo i ma tirhisaka swilo swo famba hi ndlela.

Hi nga ti olola hi tlhela yi dya swakudya leswi akaka miri.

Yi kona leyi va yi vitanaka MMC. Yi endla leswaku vavanuna va kota ku tiva hi vununa bya vona.

mina ni vona ingaku swa ku munhu a ri tatana wa n'wana kambe a nga vi kona loko n'wana a tekiwile, i swilo leswi nga hoxeka swinene. N'wana wun'wana na wun'wana wa swi lava ku va na mutswari wa xinuna na mutswari wa xisati.

A nga ha hleketi ngopfu, a nga ha vulavuli hi mbilu. Loko a ri na xiphiqo a kume vanhu van'wanyani a vulavula na vona.

hi ku vona ka mina ku tirhisiwa vanhu lava tivekeke hikuva vanhu vo tala, va hanya va langutele eka vona. Ni vona ku loko ku tirhisiwa vona vanhu va nge chavi no kuma ku pfuneka hi ku tiva ku na vanhu vo fana na vona lava ku tirhisiweke vona, va na byona vuvabyi bya byebyo.

Ni vona ku ku ku nga ri ntiyiso hikuva, va kona lava va hanyaka malembe ya ku tala kambe va nga yimbisiwangi ni voni ku hanya ka vona ku ri ehansi ka ntshikelelo, kumbe ku ri na ku cinca eka rihanyo ra vona.

Hi loko ndzilo wu tele nakona ndhawu leyi mi timelaka ka yona, yi ri kule kumbe yi nga ngheneki hi ku olova. Na loko mi kuma ku laha mi tirhelaka, kona ku na vanhu lava va nga enghozini hi nkarhi wolowo.

a va fanele va endla leswaku mirhi ya kumeka etindhawini ta le makaya hi nkarhi, na hi ku enela. Va kota ku hlayela kumbe ku kuma nhlayo ya vanhu lava va lavaku mirhi hi nkarhi wo karhi.

A ni kombela leswaku mi ta mi ta ni pfuna endhawini laha ni nga vona ku humelela nghozi ya movha. A ni kombela hi xihatla. Loko ni languta ni vona movha wu vavisekile ni nga tivi ku ri lava va nga ndzeni va njhani.

Ni vona ingaku, va hlangana na swiphiqo mayelana na rihanyo ra vona laha se swi tikaka ku hundza mpimo. Va nga ha koti no swi lawula. Va vonaku ku lexi antsweke i ku teka vutomi bya vona.

Va ngo vo senda leswi swi vitaniwaku ndhawu leyi va nga ka yona hi nkarhi wolowo, ku ya hi ti WhatsApp-u leti ti nga kona. Ku kombisa ku ve le kwini ndhawu ya kona hi nkarhi wihi.

I ku tirhisana na vanhu hi tindlela ta swa rihanyo.

Ku u fanele ku va na ndlela yo kota ku nghena kumbe ku kombisa ku ri laha, hi laha ku nga endleriwa vanhu lava va vatsoniwa naswona a ti fanelanga ti fana na ta lavan'wana.

I i ku tala ka timovha emagondzweni, i switarata ku va swi nga fambeki, kumbe wu ka va nga kumi kumbe ku byeriwa kahle hi ndhawu leyi va yaka eka yona.

I ku va tsalela ehansi, kumbe ku va kumela vanhu lava va va tsundzukeke hikuva miehleketo ya vona, yi nga va yi nga tsundzuki swilo leswi endlekaka kumbe leswi swi lavekaka ku endleka.

ni nga n'wi vutisa ku i mani munhu loyi a n'wi tikiseke naswona ni nga n'wi vutisa ku swi endlise ku yini?

Ku nga va ku ri hi ku eka yin'wani minkarhi swa endleka ku ri u ti kuma ekhumbeke vundzeni bya wena u nga ha koti ku kuma vana. Eka yin'wani minkarhi, eka yin'wani minkarhi miri wa wena wa cinca wu nga ha fani na miri wa wena lowu a wu ri na wona khale u nga si tirhisa nayiti leyi.

I ku kumiwa vanhu lava va swekeke swakudya kona, kwalaya exikolweni lava va nga na vana hikuva va nge pfuki va endle leswaku vana va dya swakudya leswi swo ka swi nga tengangi kumbe leswi swo ka swi nga ta va swi nga va khomi kahle.

Vutshunguri bya ndhavuko a ku nga ri bya lebyi byi nga ntokotiwa. Swilo swo tala a swi endlaka ku ya hi ku vona ku loyi swi nga tshama swi nga n'wi endlekela u pfunekise ku yini. Kasi sweswi loko munhu a tshunguriwa i tshunguriwa ku ya hi ku, yena swi ya n'wi khomisa ku yini emirini wa yena.

Eku endleni ka ndyangu, ku na ku tika, ku na swiganga ku tlhela ku va na swiendlo kambe loko munhu u n'wi vona a ri eku tikeriweni. u nga n'wi pfuna hi ndlela ya ku, ku vulavula na yena kumbe u ya u ya report-a nandzu.

I ku mudyuhari a kuma vuhlayiseki byo helela.

Ni nga n'wi yisa exibedhlele xa mianakanyo, a ya vona na madokodela va hatla va n'wi pfuna.

vuvabyi bya HIV a byi tshunguleki naswona byi ta eka munhu hi tindlela to hambana. Munhu a nga fambela kule na byona hi tindlela to hambana na .

I ku, vanhu va masiku lama a va ha tshembeli ngopfu eka xintu nakona, vatshunguri va ndhavuko wa vuxisi va tele wona masiku lama ma sweswi, se ku tshemba a ka ha ri kona ngopfu.

I ku tiva ku, swa endleka a ku heteleleni vununa bya yena byi va byi tikeriwa.

I ku ku na swiyimo swin'wana loko munhu a hlangana na swona, swi lava ku tekeriwa enhlokweni kumbe ku langutisiwa hi xihatla. Ku nga se za ku fambiwa ngopfu. Xikombiso loko munhu a huma ngati yo tala yi fanele yi yimisiwa ku nga si yi wa xibedhlele.

A ni se tshama ni hlangana na xona xinavetiso xa ndlela yaleyo, kumbe xinavetiso xa muxaka wolowo.

U nga ngetela nhlayo ya swikombiso na ku lunghisa tindlela, na ku engetela nhlayo ya ma-trafic kopo.

Hi nga chayeli hi nwile. Loko hi karhele a hi phakeni hi wisa, hi nga tirhisi swo tirhisa ri ku a ku chayeleni.

I ndlela kumbe i tindlela to ka ti nga ri kahle hikuva a wu khomi kahle naswona eku heteleleni u dlina u nga pfunekangi ku fikelela laha wena a wu ehleketelele ku u ta pfuka u ta u ta u ta pfuneka i fika kona.

u hlamba mavoko nkarhi hinkwawo loko u ya exiyindlwanini loko u huma loko u lava ku dya loko u lava ku endla swin'wana kumbe ku khomakhomana na vanhu van'wana.

A ni hleketa ku kokwana va nga kuma ndhawu leyi va hlayisiweke hi ndlela ya kahle hi vanhu lava va nga swi dokodela ku ta hlayisa vanhu lavakulukumba.

Wa ha endliwa nkhuvo wo susa xinyama mara mhaka i ku sweswi a wa ha endliwi ku fana na khale hi vona na mbuyelo wa kona na luwa wa khale a yi fani.

Ku va u tikuma u ri na xitsongwatsongwana xa HIV a hi ku hela ka misava naswona a swi vuli ku a wa ha fani na vanhu van'wana u nga ti u nga hanya u va na swa wena u tlhela u tirha ntirho lowu u wu lavaka u tlhela u va na vana u va na muti u tsaka ku fana na munhu loyi un'wana na un'wana la hanyaka.

Ku kuma vahahani a ku endlela mphahlo laha va nga ta ku vika va vika xirilo swilo hinkwaswo swi endliwa swi hetiseka ku swekiwa mabyalwa ku dyiwa.

Hawa a va kumeki mfumo a wu fane wu endla leswaku wu hlohlotelo vanhu nhlayo yo karhi ku va dyondzela ku va vanhu lava ku ri va ta va va ri hi xitalo laha eAfrika-Dzonga ku ri va famba tindhawu to tala va kota ku pfuna vanhu.

I ku ka munhu a nga ha koti ku ti endlela nchumu muhlayisi wa kota ku pfuna eka xiyimo xo fanisana na xexo.

A hi maendlelo ma kahle loko wa ha ku kuma n'wana hamba u ya etliliniki hi masiku lama u u nyikiweke kumbe lama vekiweke ku ri u fanele u tikuma u ri kwele tliliniki ku n'wana a ta kula a ri kahle naswona a nga tshuki a tshunelele hi mavabyi lama ntungu.

Vavabyi va tele vanhu va le kaya a va twi ku byeriwa hi nomu vo tala i vamakholwa hi ku vona.

Swa pfuna swinene hikuva van'wanyana HIV yi va khoma hi ku va va kha va kumbe va va yi kuma hikuva va kha va pfumala vutivi.

Swi hi byela leswaku mfumo wa hina a wu na mhaka na vanhu lava va hanyaka ematikoxikaya.

Ni hlangane na xinavetiso xa ku tshungula ku pandziwa hi nhloko naswona a va tivisa leswaku i khumenharhu wa timinetse nhloko yi va yi yimile munhu a endla leswi a endla swona se a khululekile.

I ku etindhawini leti va tirhaka kona a ku vi ku ri na swilo swo enela swo kombisa ku va na vanhu lava va amukelekile naswona swi va pfuna leswaku va tirha va kha va oloveriwa.

Ni nga va byela hi xiyimo xa mukhalabye naswona ku i lava vanhu lava va nga ta hamba va ta va ta pfuneta kumbe a va vona.

Ku nga endla munhu a nga ha tsaki a nga ha ti tshembi naswona a nga ha tivi ku kusuka namuntlha sweswi ta ha swi tivaka ku ta endleka yini ku ya mahlweni.

Hikuva a va na timbuyelo naswona a va dyondzisiwangi ku ku tshama na munhu wo tanihi waloye i fane swi endlisa ku yini.

Swi bihile hikuva swi vanga mavabyi swi bihile hi ku swi vanga mavabyi a nga kula a khomiwe hi mavabyi mo karhi.

I matsavu nyama ya huku matandza masi na xinkwa.

Swi hi pfunile hikuva vanhu vo tala va hanyile hambileswi van'wani va nga lova mara swi hi pfunile xi hatlile xi hangalaka xitsongwatsongwana lexi xi famba xi nga ha vi kona.

Ina, hikuva madlilazi na wona ma endliwe hi swin'wana swilo leswi swi nga ka swi nga lavekeki emirini wa munhu.

I ku kholeriwa eka swiyimo swa vona nakona i ku tekiwa tanihi vanhu lava va hlulekeke evuton'wini na ku ka va nga hlayiwi helo na ku tiseriwa ntshikelelo.

I ku vo tala vana va vona a va va tlhogomeli naswona va va teka va nga ri vanhu.

I timhaka ta ku emikarhini yo tala ku hava munhu na wun'we a tikumaka a ri kona la kaya a nga ri ku tirheni vanhu lava nga kona hinkwavo wun'wana na wun'wanyana u pfukela entirhweni wa yena naswona u tikuma a ri kaya enkarhini wa namadyambu ntsena.

I ku basisa laha munhu a nga ta tshama kona ku sweka no vona leswaku wa hlamba hi masiku hinkwawo.

Loko munhu a ri kaya na loko a ri ka nhlayiso wa vadyuhari swi nge fani leswi u nga ta khomekisa xiswona naswona a ku nge vi ku rhandza ka wena minkarhi hinkwayo.

I munhu loyi a tsandzekaka ku ti endlela swilo hinkwaswo a nga koti ku ti endlela nchumu wo endleriwa kumbe ku pfuniwa ku endla.

Byi hakeriwa hi mali leyi yi vuriwaka leswaku i mali ya mfumo.

Va fane va va na swikili swo sweka swikili swo kota ku khoma munhu kahle naswona swo no kota ku endla leswaku munhu a twisisa.

Loko a ri etindhawini ta vuhlayisi u endla leswaku emikarhini yo tala loko u ri u ri kona kumbe u kumeka u ya u ya vona leswaku va khomisiwa ku yini naswona u endla ku landzelerisa eka mhaka hi vuenti.

I ku endla leswaku ku va na vanhu lava va kotaka ku ku ya emahlweni na swiendlo swa siku na siku leswaku ku nga vi na ku hlupheka eka van'wani vanhu.

U nga cheka swilaveko swa wena kumbe u languta leswi wena u lavaka leswaku munhu a endla swona ku nga va ku ri u ku basa ku nga va ku ri mavulavulelo ku nga va ku ri mayimekelo ku nga va ku ri ndlela ya leswi yena a khomisaka swona swilo.

Hi ku vona ka mina bya antswa vukorhokeri bya le kaya hikokwalaho ka ku loko u ri le ka vukorhokeri bya vadyuhari xo sungula xin'wana na xin'wana xi endliwa hi nkarhi wa kona le ndhawini u kota ku dya hi nkarhi wo dya u kota ku hlamba hi nkarhi wo hlamba a swi fani na loko ri kaya u dyaka loko u lava ku dya u hlamba loko u lava ku hlamba.